Uri mavu a songo vhuya a vhaisala na luthihi nga murahu ho no kaṋiwa, kha hu kulumagiwe, kha u dzule hu havhuḓi mashika kha ntshiwe, hu dzule hu havhuḓi na mavu a hone kha dzule o thaba, o thaba u sumbedza uri a kaṋa zwithu zwavhuḓi, hu bva zwithu zwavhuḓi musi ho ṱavhiwa. Tshika fhedzi ngauri i a ḓisa na zwikhokhonono, zwikhokhonono zwo fhambananaho zwi a ita uri mavu oṱhe a tshinyale wa si tsha dovha na ḓuvha na ḽithihi wa kaṋa.

Musi ri tshi khou kaṋa mitshelo yashu ri tea u sedza vhuhulwane ha hone, u sedza uri mutshelo washu wo vhibva na, u sedza uri hone u na maḓi manzhi na nga ngomu uri nahone nga ngomu a hu ngo sina na, uri a hu na zwivhungu naa ngauri tshiṅwe tshifhinga hezwinoni naho ro vha ro ṱavha mitshelo yashu musi ri tshi u kaṋa naho ro vha ri tshi khou shela na maḓi na mini, u nga ḓiwana uri mitshelo yashu yo vhibva nga nnḓa yo vhibva fhedzi yo no swika hone yo no fhira na tshifhinga. Ndi amba uri ri tea u sedza uri ri vule nga ngomu uri hone a hu na na zwikhokhonono naa, uri u tsheka na zwo ri a i ngo vhibvesesesa naa.

Rooibos i na vhundeme vhuhulwane nga maanḓa kha ikonomi ya Afrika Tshipembe, i ya thusa kha vhathu vhahulwane, i a lafha musi muthu a tshi reṅwa nga ṱhoho, a i vha ḓiseli malwadze kha vhaaluwa. Ano maḓuvha ho no vha na dzi tie dza vhana dza rooibos na vhana vha khou tendelwa u ṅwa rooibos ngauri ndi yavhuḓi nga maanḓa, i ya fhodza na maṅwe malwadze, ndi yavhuḓi kha mivhili ya vhathu.

Vhundeme ha Sunflower ndi uri musi yo ṱavhiwa i a dzhia zwithu zwoṱhe zwi si zwavhuḓi zwo no bva kha mavu ya zwi sa kha Sunflower u itela musi u tshi ṱavhaho nga tshifhinga tshi ḓaho. I ya thusa musi wo ṱavha na zwiṅwe nga thungo na yone u i ṱavha nga thungo, ezwiḽa zwine ro zwi ṱavhaho nga thungo a hu ḓi na tshikhokhonono na tshithihi. Ndi amba zwikhokhonono zwa u fhufha zwi tshi ya zwa ya zwa kavha kha Sunflower, zwa dzula hanengei, a zwi yi zwa ḽa hezwiḽani zwiṅwe zwine ro zwi ṱavhaho.

Ndi nga amba na muṋe wa bulasi uri musi hu riṋe vhalimi, vhathu vho no ita zwa vhulimisi ri vha ri sa khou itela riṋe fhedzi ri vha ri khou itela na vhaṅwe vhathu, vha vha vho sedza kha riṋe uri vha kone u ḽa mitshelo yavhuḓi, vha wane mitakalo. Zwino arali ra thoma u sa ṱhogomela zwithu zwavhuḓi ri tshi khou ṱanganyisa mitshelo yo welaho fhasi na ine ya vha yavhuḓi, vhathu vha re sedzisa hani, ri vha ri si tsha vha na ndavha na tshitshavha na vhathu vha Afrika Tshipembe uri mivhili yavho i dzule i yavhuḓi.

Musi muthu a tshi ṱoḓa u lima zwimelwa zwo fhambananaho nga u sielisana u tea u ṱhogomela mavu, mavu uri o dzula o thaba lwo linganelaho, u tea u si tsha sokou shumisa mishonga yo fhambananaho ngauri zwi a ya hune zwa ḓa zwa vhaisa mavu ane a ṱavha khao zwimelwa. U tea na u ṱavha zwiṅwe zwimelwa zwine zwa nga thusa u tsireledza mavu, u itela uri u songo sokou mela mela, zwiṅwe zwi zwimelwa zwine a zwi ṱoḓei zwine a zwi nga thusedzi.

Dzi grains na mikapu ndi zwa ndeme vhukuma ngauri zwi a dzula thumbuni, ḽi a kovhela ḓuvha wo zwi ḽa kana ḽa siara. Ndi zwa vhundeme ngauri zwi a thusa na kha mutsiko wa malofha, zwi a thusa na kha uri muthu a vhe na vhuleme ho linganelaho, zwi a thusa na khou khwathisedza na marambo, zwi a thusedza nga maanḓa kha muvhili wa muthu. Zwi a ḓisa mutakalo wavhuḓi wa vhona na muthu a tshi tou penyelela.

Nṋe arali nda nga ṋekedzwa tshikhala tsha u lima, ndi nga lima mavhele ngauri mavhele ndi a kona uri ndi a kaṋe, ndi tshi fhedza nda yo u a gayisa nda i ita, a ita mugayo. Kha hayo mavhele o no ita mugayo ndi a kona u bika vhuswa, ndi a kona u bika mukapu. Ndi nga si tsha ḓo dovha na ḓuvha na ḽithihi nda renga mukapu na mugayo ngauri ndi vha ndo tou lima nṋe muṋe. Ndi a kona u wana uri ndi vhe ndo ḓileludzela kha u renga mugayo na kha u renga mukapu.

Nṋe mitshelo ine nda i takalela ndi funa banana, ndi ya funa habu, ndi a funa papawe, ndi a funa maswiri, ndi a funa na maafukhada.

Nṋe ndi nga ya vhengeleni fhethu ho no wanisiwa dzi thoro kana zwezwi zwa manyoro, zwithu zwine zwa nga zwine zwi a shuma musi muthu a tshi ṱoḓa u ṱavha. Nda ya nda vhudzisa, nda ya nda ṱoḓulusa kana nda vhudzisa uri arali vha na dzi bugu sa zwa vhulimisi, nda vhudzisa uri ndi ḓo kona u wana thandululo uri ndi nga tou zwi itisa hani musi ndi khou ṱoḓa u ṱavha maapuḽa.

Ndimo ya maswiri kha ikonomi yashu ndi yavhuḓi ngauri nga maswiri ri a kona u ita dzi dzhusi, ri a kona u baga dzi khekhe, ri a kona u itela na vhaṅwe vhathu mishumo vhane vha khou i ṱhoga. Vha ya kona u khethekanya maswiri ane a vha o vhibvaho na ane o itisaho zwiṅwevho, ane o tshinyalaho musi a nṱha ha muri. Maswiri a ya ri thusa na kha mitsiko ya malofha, ndi avhuḓi nga maanḓa ri a kona u thirasipotela na vhathu vhane vha wanala mashango ḓavha, mashango a nnḓa hanengei vhane a vha khou a wana maswiri.

Ee, nṋe ndi vhona i tshi vha vhuyedza ngauri u ṱavha nḓirivhe, nḓirivhe hone ndi mutshelo une u ya ri thusa kha malwadze a mbilu na maṱo, u nga ri tshi ṱhoga maṱo u vhona, u nga ri tshi ṱhoga mbilu uri ri kone u tshila. Ndi zwavhuḓi, u ṱavha nḓirivhe zwi a vhuyedza, zwi a dovha hafhu zwa khwaṱhisa na marambo a muthu.

U tea u thoma wa hu kulumaga fhethu hune wa ḓo ṱavhela hone, wa sedza uri a hu na mashika, a hu na na zwitombo, u tshi fhedzaha wo no kulumaga wa hu shela nyana maḓi uri hu thabe, wa thetshelesa uri na mavu au ha lemeli na, ndi avhuḓi naa, ndi masekene nyana naa uri u kone u thoma u wa nyore nyana. U tshi fhedza ha zwo no luga wa kona u dzhia wa ṱavha muxe wau.

Khavhishi dzi ṱavhiwa nga khalaṅwaha ya luṱavula u itela uri dzi kone u aluwa zwavhuḓi, zwavhuḓi vhuḓi fhethu hune ha vha ho fholaho, ha dovha hafhu ha dudela u itela na zwikhokhonono hezwinoni zwi songo sokou ḓa zwi tshi la dzi khavhishi ngauri hu fhethu ho fhelelaho hune ha tou dudela a zwi tou ḓesa zwikhokhonono.

Khavhishi ri nga i shumisa musi ri tshi ita dzi salaḓi, dzi salaḓi henedzi dzine ra nga ḽa na zwiṅwe zwiḽiwavho nga thungo hu maswa kana na dzi biṱiruṱi dzedzi na zwisevho. Tshiṅwe tshifhinga ri a wana hu na dzi sobo, hu na sobo dza khavhishi, ri nga ita na sobo ya khavhishi.

U ya nga ha nṋe, nṋe ndi vhona u nga ri ndi khwiṋe ndi tshi nga dzhia hedzo khavhishi nda thoma u dzi rengisa hanefhaḽa mahayani, nda kona uri ndi tshimbile nga muḓi nga muḓi ndi tshi khou rengisa edzo khavhishi hu itela uri dzi songo vhaisala dzi songo tshinyala. Arali nda wana hu na zwiṅwe zwi phaza zwa nga tsini zwine zwi khou ṱoḓa uri dzi zwi rengise khavhishi, nda zwi ṱuselavho uri ndi kone u wana vho phurofithi, nga ngeno ndi khou vhulunga na zwimelwa zwine zwa zwa vha khavhishi, u itela uri zwi songo tshinyala.

Musi ri tshi ḽa dzi ḽethasi sa vhathu, ḽethasi i ri thusa kha uri marambo a muvhili washu a songo pwyashea, i dovha hafhu ya khwaṱhisa marambo ashu na zwa uri u songo luza muvhili. Ḽethasi i dovha hafhu ya ri thusa na kha lukanda lwashu uri lu dzule lwavhuḓi na kha maṱo ashu a dzule a avhuḓi. Ḽethasi i dovha hafhu ya ri thusa na kha mafhafhu, dzi tswio na kha mbilu, i vha i tshi khou itela uri sa riṋe vhathu ri dzule ri na mutakalo.

U nga shumisa phiriphiri, phiriphiri dzedzi dzine dzi a vhavha, dzi vhavhaho phiriphiri kana wa shumisa tshisibe tsha u ṱanzwa phuḽeithi kana venigar yo u bika vhuswa.

Ndi miroho yo no nga dzi nyala, mazambane na maṱamaṱisi, zwone zwi a thusa kha u ḓisa masheleni na matshilisano kha ikonomi ya Afrika Tshipembe. tshiṅwe tshifhinga u wa wana na dzi khavhishi dzedzi, dzi a ḓisa masheleni ine kha Afrika Tshipembe na dzi kherotsi kherotsi dzi a ṱhogea, dzi a ḓisa na masheleni fhano Afrika Tshipembe.

Ee, vhuponi ha hashu ri a kona u alusa phonḓa, hone ndi nga khalaṅwaha ya tshilimo.

Musi u tshi ṱoḓa u ṱavha nḓuhu, u tea u thoma wa sedza fhethu hune ha vha na ḓuvha nga maanḓa. Wo no hu wana, u swika wa gwa, wa gwa mulindi. Wo no fhedza wa lugisela midzi heneiḽa ine u khou ḓo ṱavha ngayo, wa swika wa i panga hanefhaḽa kha mulindi we wa gwa, wa u fukedza. U tshi fhedza wa u shela maḓi, u itela uri u aluwe wa kona u litsha.

Nṋe ndi takalela u ṱavha, biṱiruṱi.

Nṋe ndo lingedza u ṱavha ḽethasi, fhedzi i sa tshile nga uri ndo i ṱavha nga khalaṅwaha i si yone.

Ee. vhu na mutakalo havhuḓi, nga uri vhu ya thusa uri muthu a songo lwala malwadze hanea o nonga a mbilu, kana a swigiri.

Nṋe ndi takalela mukapu wa makhaha nga uri u ya dzula thumbuni lwa tshifhinga tshilapfu, mukapu wa makhaha musi u tshi u ita, u thoma ngo u vhilisa maḓi awu kha kupani. U tshi fhedza wa wana kugoḓelo kana kundilo, wa shela makhaha ayo, wa shela maḓi, wa rithelela nga hangei musi maḓi ono vhila, wa shela wa vha u tshi khou rithelela, wa shela rama, wa shela na swigiri. Wo no fhedza wa xaxara, u tshi yo u ḽa, wa shela na mafhi.

Ee, vhuswa ha makhaha ndo no vhuḽa, fhedzi a vhuḓifhi na luthihi. Ri tshi ḓa kha mukapu, mukapu wonu u ḓifha nga maanḓa. Mukapu wa makhaha u ya ḓifhesa.

Makhaha. Makhaha ndi tshithu tshine tshi a ḓifha, tshi ḓifha nga maanḓa makhaha musi o to bikwa zwavhuḓi. Makhaha a ita uri musi muthu o aḽa, a pfe unga o ḽa vhuswa, a nga dzula tshifhinga tshilapfu o ḽa one, a si khou pfa nḓala. Makhaha ndi a vhuḓi nga mannḓa, a na pfushi, a ita uri muvhili wa muthu u vhe u na mutakalo. A u ḓisi malwadze makhaha, a to thivhela uri muthu a songo fariwa na nga dzi swigiri, na nga vhulwadze ha mbilu ho noho.

Hai, a thi thu vhuya nda ḓi wana, ndi tshi khou ṱavha gurowu ngomu tsimuni yanga. A thi thu vhuya nda zwi ita naluthihi.

Ee, ndo no vhuya nda ḓi wana ndi khou dzi ḽa dzi wheatabix, ndo dzhia mbili nda panga kha ndilo yanga, ndi tshi fhedza nda dzi kwasha, nda dzi kwasha, nda dzi kwasha. Ndo no fhedza, nda shela mafhi, mafhi o ro tholaho. Nṋe ndi dzi funa u dzi ḽa, dzi na mafhi ane a khou to rothola uri ndi pfa dzi tshi ḓifhela. Ndi tshi fhedza e zwo, nda kona u dzi ḽa.

Musi u tshi ita mukapu wa Jungle Oats. U thoma nga u shela bodoni, wa shela maḓi a u rothola wa dzi vholomisa, wo no fhedza wa shela swigiri na mukapu, wa vholomisa zwiṱukuṱuku. U tshi fhedza wa shela ndiloni, wa vha wo vhibvaho.

Kiwi ndi mutshelo wa gumba, nga ngomu u muvhala wa green, nga nnḓa makanda a hone ndi muvhala wa brown. Ndi mutshelo une ndi wavhuḓi, a u konḓi musi u tshi shenga, a u konḓi na luthihi. U na pfushi, u dovha hafhu wa vha na dzi vithamini vithamini vithamini C. U a ḓifha nga maanḓa wone, a hu tuvha na uri u wa ntsha dzi thambo musi u tshiḽa. Ndi wavhuḓi nga maanḓa.

U shumisa maapula kha u ita dzi dzhusi, na kha u ita dzi salaḓi dze dzi dza, na wo ṱanganyisa na dzi khavhishi. Zwi a ḓifha, kana wa ṱanganyisa na miṅwe mitshelo yo fhambananaho, u tshi khou ṱoḓa u a ḽa.

U ya nga ha nṋe, musi u tshi ita dzhusi ya maswiri, u thoma ngo u fula maswiri a u, wa ya wa a ṱanzwa oṱhe. Wo no fhedza wa ya wa a phumula kana nga labi, wa ya wa dzhia kana dzhege kana zwiboṱeboṱe zwo kunaho. U tshi fhedza, wa ya wa swotola aḽa maswiri oṱhe, wa tshi fhedza wa ya wa tunzulela kha zwiboṱeboṱe kana dzi dzhege. Wo no fhedza wa ya wa wana sefo arali u nayo, wa ya wa sefa eḽa dzhusi, hu u itela uri arali dzi thambo dzo wela, wo no fhedza ya kona u vha dzhusi ya maswiri.

Vhuponi ha hashu musi mbudzi dzi tshi fuwa, vhathu vhanzhi vha vha vha tshi khou itela ṋama. Nahone nṋe ndi vhona uri vhathu vhanzhi vha tea u dzi fuwa, u itela yone ṋama nga uri ano maḓuvha dzi ṋama dzi khou ḓura. Zwi ḓo vha itela uri vha songo shaya ṋama.

Tshanduko ya kilima i ya thithisa nḓisedzo ya zwiḽiwa ḽifhasini loṱhe, nga uri u ḓo wana wo ṱavha husi kale. Ha ṋa mvula khulu, ya ḓa ya kumba zwoṱhe zwimelwa zwo ṱavhiwaho. Wa wana kana ḽa fhisesa, zwo soko shanduka. Zwa ya zwa fa zwimelwa zwoṱhe, wa wana hu tshi khou konḓa uri hu wanale zwiḽiwa.

Vhathu vha ḓo ḓi wana vha tshi khou shaya zwiḽiwa. Zwiḽiwa e zwo zwi nga si vhe na tsireledzo, nga uri mutsho u vha u khou sokou shanduka, wa wana ḽi bvula ḽi khou soko ṋa, ḽi ḽihulu wa ya wa kumba zwimelwa zwo ṱavhiwaho kana vhuendi. Wa wana tshiṅwe tshifhinga ha fhisesa, hone dzi mvula dzi tshi ṋa dzo kalula, kana mimuya, u wana hu tshi itea na khombo nnzhi. Zwa ya zwa tshinyadza vhuendi na zwiḽiwa khathihi.

Musi mithenga nga murahu ha musi zwinoni zwono ṱhukhulwa, heiḽa mithenga a i shumisiwi na luthihi i to ri laṱiwa hu ṱoḓiwe zwone zwinoni zwa ṱhuvhiwa zwa bikiwa uri kana vhathu vha kone u ḽa kana vhaṅwe vha to hotsha vha ḽa.

Musi u tshi ṱhukhula khuhu a zwi dzhii na tshifhinga tshingafhani zwi nga dzhia mithethe miraru kana miṱanu, hone u sumbedza uri mushumo wo ita zwavhuḓi u tshi ṱhukhula khuhu a u tei u ṱhukhula wa khakha wa i sa lufhanga nga hangei kha dundela ngauri ndundelo ḽi ḓo ita uri khuhu iyo i si tsha ḓifha musi i tshi vho bikwa.

Musi lukanda lwo no bviswa lu ya ṱanzwiwa zwavhuḓi lwa bviswa tshika yoṱhe, u tshi fhedza hafhu wa ṱoḓa lutepa wa lu panga kha lutepa wa lovhea nga ngomu firidzhi dzinn kha depo, hu itela uri musi u tshi ṱoḓa u lu bika luvhilo lwa vhuḓi.

Lukanda lwa tshifuwo vhaṅwe vha ya ita mukumba, vha ita musi vha tshi dzula vha dzula khalo lwa vha thovho, vhaṅwe vha ita mihwaba vhaṅwe vha ya lu bika vha ḽa.

Musi u tshi shumisa maḓi a u fhisa u tshi khou ṱhuvha khuhu, u to i panga zwiṱuku arali haaḽa maḓi wo shela sambeloni kana baketeni u to i panga luthihi zwiṱukuṱuku kana mithethe muthihi kana mivhili, ezwo zwithu zwivha zwi zwa ndeme ngauri hu vha hu khou itelwa u pfhi ela khuhu i songo ṱhuvhuwa lukanda i songo swotokana lukanda.

Uri mafhi a dzule o vhibva a sa athu swika makete, a tea u vheiwa fridzhini a dzule a tshi khou rothola.

Musi hu tshi khou ṱhavhiwa, u tea u ṱhavhela fhethu hune ho lugaho hune a hu tuvha na mashika hu itela uri na musi u u tshi ḽa i tshi ḽa tshi ḽiwa tshi ḓise mutakalo muvhilini wau, tshi vhe tshi tshavhuḓi tsho kulumagea.

Hu na miraḓo ya tshitshavha ine iya vha na vhutsila ha u ṱanzwa lukanda kana mushumo wa mukumba, vhaṅwe vha ya ṱanzwa mukumba nga maḓi avhuḓi ane hana tshisibe, vhaṅwe vha shumisa tshisibe vha kona u ita uri vha anea, vhaṅwe vha tshi ṱanzwa lukanda vha dzhia na dzi bulatsho kana ku tombo vha luwhaya uri lu bve tshika vhaṅwe vha to shumisa maḓi fhedzi.

Musi u tshi bvisa lukanda lwa lonolo tshipuka tshine u khou lu ṱoḓa, u tea u thoma wa tshi thukhula wa tshi shidzha tsha vha tshi si tsha tshila, o tshi fhedza wa tshi ṱanzwa wo no fhedza wa ntsha lukanda lwoṱhe lune u khou lu ṱoḓa.

Ee hu na zwifhinga zwo khetheaho zwa mvelele kana zwa vhuṱambo zwine ha ṱhavhiwa zwinoni zwinzhi, zwinoni zwinzhi zwi ṱhavhiwa musi hu tshilimo uri vhathu vha kone u ṱangana vha tshi khou gotsha vha tshi khou ḽa vha tshi khou ḓi sea.

Kha muṱa une nda dzula khawo musi hu tshi ṱhukhulwa khuhu i ṱhukhuliwa nga lufhanga. Nṋe ndi vhona hu yone ndila ya khwine ya u ṱhukhula nga lufhanga zwa mitshini a zwi ho u vha u khou ṱhukhula nga lufhanga nga ngei wo i fara na nga zwanḓa.

Ee u hone muthu ane nda muḓivha ane a tshila nga u rengisa mukumba wa zwifuwo, ngauri oyo muthu u vha a tshi khou rengisela vhathu vhane vhaya ṱhoga uyo mukumba vhaṅwe vha u ṱhogela u ita dzi thovho uri vha dzule khawo.

Kha u bvisa lukanda lwa mbudzi maga a hone a vha a mavhili kha lwau nngu maga a hone a vha a mana.

Musi u tshi khou hama kha vhupo ha bulasi ṱhukhu u tea u hamela kha sambelo kana bakete ḽo vuleyaho ḽine a ḽi na ho tshika, nahone etsho tshipuka tshine wa ḓo vha u tshi kho tshi hama tshi tea u vha tsho nona tshi na mutakalo wavhuḓi.

Ee ndo no vhuya nda thusa u ṱhukhula khuhu zwone zwo vha zwo leluwa nahone ndo vha ndi songo to zwi lavhelela lini uri zwi ḓo leluwa nga u ralo. Ndo thoma nda i fara milenzhe muṅwe a i fara ma phapha nda kona u ita mini i ṱhukhula mukulo.

Ee ndo no vhuya nda zwi vhona musi hu tshi khou vhulawa ha zwifuwo, zwone zwi tshi vhulawa zwi thoma zwa tou aḓedziwa hu ṱoḓea vhathu vhavhili kana vhana muṅwe o i fara milenzhe vhavhili vho fara ya phanḓa muthihi kana wa murahu muṅwe a kona u i dia nga ḽikhavha hangei kha mukulo.

Musi hu tshi vhulawa zwifuwo vhuponi ha hashu hu vhidziwa vhathu vho no kona u vhulaya zwifuwo vha ḓa na makhaha vha ḓa vhathu sana, muṅwe a i da hangei kha ṱhoho nga ḽi khavha muṅwe wo fara milenzhe vha kono u i vha kona u i shidzha ha.

Ṋama musi yo no ṱhavhiwa kha sisiṱeme dza vhulimi hapo, dziya dza tanzwiwa nga mitshini ya hone yo u ṱanzwa dza dzi tshi fhedza dza tshi tshi leliwa dzo no fhedza ha dzaya dza pangiwa ma puḽasitikini kana lutepani vha kona u i rengisa.

Musi hu tshi khou vhulawa zwifuwo, hu tea u dzhiwa ḽi khavha ḽo ṱuṱulwaho nahone fhethu hu ne ha vha hu khou vhulawa hone zwifuwo hu tea u vha wavhuḓi ho tsireledzea ho kunakisiwa uri ṋamusi zwi tshi vhulawa zwi vhe zwi khou vhulaiwa fhethu ha vhuḓi nahone etsho tshifuwo tsha hone tshi tea u vha tshi na mutakalo wavhuḓi.

Musi muthu a tshi khou hama u ḓo wana tshiṅwe tshifhinga etsho tshipuka tsha wana tshi na mannḓa manzhi o fhira oyo muthu wa wana tshi nga huvhadza hoyo muthu ane a khou hamulaho kana tsha murunga a ṱangana na khombo a vhaisala.